Ubuchwepheshe bungadlala indima enkulu uma kungaqashwa abasebenzi abakufundele okwezemvelo, abazi kabanzi ngenhlabathi kanye nokuvuna ukuthi kusebenza kanjani, ukuze kuvuneke ukudla okulungile.

Izinkampani ezikhiqiza i-PPE kudingeka zivakashele imiphakathi, zifundise imiphakathi ngemikhiqizo yazo futhi ifune nemibono emphakathini nabalimi, ukuba ingakwenza kanjani imikhiqizo yabo.

Engimaziyo olima ngesandla kube kubi kakhulu kuyena ukuthi akwazi ukuvuna ngenxa yezikhukhula zemvula ezibe khona, ngakho ngalokho izitshalo zakhe aziphumanga ngendlela okufanele ngabe ziphuma ngazo.

Ukudla kwemvelo kunempilo futhi kuyaphilisa futhi esikhathini samanje abantu abaningi sebeyakwazi lokho ukuthi ukuze uphile emzimbeni wakho uyakudinga ukudla okulinywe ngokwemvelo. Ngakho uMandla angawuthola umzuzu ngoba abantu sebeyakukhetha ukudla okulinyiwe ngokwemvelo.

Ngingazizwa kabuhlungu kakhulu uma umhlaba engithembele kuwo ungahle uphele noma unyamalale, ngoba lokho kusho ukuthi kuzoba nendlala ebakhona emphakathini.

Ngokombono wami izisebenzi kuyadingeka abaziqashile bazame ukuba bazifundise ukuba kusetshenzwa kanjani, nokuthi futhi izitshalo kufanele baziphathe kanjani ezithambile.

Uma ngiwumlimi ngihlaselwe izinambuzane ensimini yami ngingazama ukuba ngithole i-pest control uma ngikwazi, futhi ukuya phambili ngizame ukuthi ngizifundise kabanzi ngokusebenza ngezinambuzane ukuziqeda endaweni yami.

Okungayenza izinhlelo zokusebenza zisebenze kahle ukuthi emaphepheni nazo zonke indaweni zomphakathi, umphakathi okwazi ukufinyelela kuzo kufakwe imininingwane elula ukuba abantu bayithole futhi bayisebenzise.

ULebo engazama ukuxhumana noma ithintane nabemikhakha bamapulazi abasedolobheni lakhe futhi azame nemininingwane kahulumeni engakwazi ukuba isize ipulazi lakhe elincane.

Ezinye zezindlela ezingasiza ukuba abalimi bathole ama-tractor kanye neminye imishini esebenziswayo yokuvuna.

Ikakhulukazi izitshalo ezine-GMO aziwulungelanga umzimba womuntu ngoba ziyakubanga ukuthi ube nezifo emzimbeni wakho.

Ukuthuthukiswa kwenhlabathi kube nomthelela omkhulu ekuvunenwi izitshalo ezinempilo futhi eziwulungele umzimba womuntu, kanye nempilo yomuntu.

uNomsa angakwenza ukuba ashintshe izikhathi atshala ngazo futhi atshale nezitshalo ezehlukene isikhathi esincane.

Ngingatshala ummbila noma ngitshale amazambane.

Bahlali ngihlela ukwenza ingadi yasendlini kwami futhi ngingathanda ukuthola usizo lwenu, ngokuthi nimelane nami futhi nokuthi nani njengoba ngenza le ngadi nizovuna nani kuko konke engikwenzayo.

Ukulima kungaba nomthelela omkhulu emhlabathini ngoba kwenza umhlabathi ube nempilo futhi kube lula ukuba abantu bakwazi ukutshala kuwona.

Umakhelwane wami engingamutshela kona ukuba avakashele umnyango oseduze naye wezemvelo ukumsiza ukulawula izinambuzane, futhi axhumane nabantu abakwaziyo ababizwa ngama-pest controllers. Abazokwazi ukuthi bamsize ngezinambuzane eziyingozi ekulimeni kwakhe.

Abalimi ikakhulukazi bemifino kudingeka bavakashele emakethe ekuseni kakhulu intathakusa lapho amanani abo aphezulu, kodwa ngokuhamba kosuku amanani ayehla ngoba imifino ayisafani njengasekuseni.

Ngingazama ukuthola isibulala zinambuzane esisebenzayo kodwa esinganabo ubungozi abantwini abayobe besebenza ngazo futhi esingenabo ubungozi ezitshalweni zami, ukuze wonke umuntu nezitshalo zami ziphephe.

Ngingathola izindlela ezinye zokusebenzisa izitshalo zami uma sezonakele noma zomile, ziningi izindlela ongazisebenzisa ngazo.

Amaphakheji anezithelo angenzwa ukuba ahlale agcine izithelo zisezintsha futhi zikulungele isikhathi eside, ukuze abantu bazithole zisezintsha zinomnotho.

Kuyadingeka bonke abasemkhakheni wezolimo ukuthola usizo kanye nemininingwane yezinye izindlela ezikhona emhlabeni zokuvuna, njengemishini yokuvuna engasetshenziswa esikhundleni sokusebenzisa izandla.

Uma ukhulele emadolobheni kunzima ukuthi uwazi okwenzekayo emapulazini noma ezindaweni zasemakhaya njengoba emadolobheni azikho izindawo zokulima. Izindawo zokuhlala kwazona zincane zokwakha imizi mincane, akunazo izindawo zokuthi ungakwazi ukuthi utshale.

Kunzima ukuba sendaweni eshisa kakhulu futhi ishise ngokwedlulele ngoba awukwazi ukuthi ugxile entweni oyenzayo, konke ukugxila onakho kuyanyamalala ngoba ukushisa kwedlulele.

Loku kuhlolwa kungasiza inhlabathi ukwenza imvelo elungile futhi ezokwenza ukuba izitshalo zikhule kahle ngokusimama kahle kuhlobo lomhlabathi, ukuze kuzovunwa izitshalo ezinempilo kanye ekahle futhi efanele.

Ngicabanga ukuthi abalimi bangazama izindlela ezilula futhi ezingadini imali eningi futhi ziphinde zibe imvelo, ezifana nokuthola noma bafuye izinyoni noma basebenzise okunye futhi okuyimvelo. Njenge-garlic-i, uviniga noma ukuchela ngoflawa ukuze baqede lolu bhubhane lwezikhonyane.

Ngiyacabanga ukuthi abazizwa kahle ngoba lokhu kuxhaphaza umsebenzi wabo kanye nokuvuna kwabo ngoba kucacile ukuba akukho nzuzo abayenzayo, uma amakhasimende eseyenza lokhu kubuhlungu kakhulu futhi akukuhle .

Ukushintsha izitshalo ngiyacabanga ukuba kungasiza kakhulu epulazini ngoba lokhu ungakwazi ukuthi ukhethe nezitshalo noma utshale izitshalo ezihambelana nesimo sezulu, futhi ezikwazi ukubhekana nesimo sezulu esingesihle noma esihle. Ngalokhu uzokwazi ukuthi unyaka wonke kube khona okwenzayo epulazini lakho futhi kube khona okukhiqizayo.

Abalimi ngingatshengisi izindlela ezosiza ngakho lokhu ikakhulukazi ekugcineni amanzi njengoba esikhathini samanje kunento yokuswela manzi. Futhi ngingababonisa konke engiyizamile ukukwenza maphambilini okuye kwaphumelela uma kwenziwa lolu hlobo lokutshala.

Ngiyacabanga ukuba le mboni kungazanywa futhi kufunisiswe izindlela ezinye okungavunwa ngazo futhi esikhathini samanje, sekunemishini yokuvuna engakwazi ukuba isize abavuna ngezandla bengavuni ngezandla. Ngiyacabanga ukuba kungazamwa kakhulu kule mboni ukuba kufunwe, ku-search-we okungasiza abantu abakule mboni, ukubasiza ukuba bengavuni ngezandla kuphela kodwa kutholwe ezinye izindlela ezifana nayo imishini yokuvuna.

Ngokombono wami amanzi wemvula noma ulindele amanzi emvula kuwumbono omuhle lokho, kodwa futhi ngingaphinde ngicebise ngokuba uma umuntu nepulazi engazama ukwenza noma ibhoholi. Ezosiza ukuba ipulazi lakhe likwazi ukuqhubeka lisebenze noma kungekho manzi, noma amanzi emancane esiwatholayo ezindaweni zethu.